Izinkinga esinazo emphakathini ukuthi izindawo zokudlala okokuqala ezibakhona azinakwa ziyakhiwa bese sezishiwa kanjalo zingabe zisalungiswa makukhona okunye okuphukile. abantu izinto ey'suke ezifakele zona, abanye bayayitshontsha kubakhon'ubugebengu obenzakalayo. Okunye uhulumeni akanayo-ke imali yokuthi masesekazakhil'iy'ndawo aqhubeke azigade azinakekele mhlawumbe ey'dinga, ukupendwe ayipende ayivuselele. Lokhu kungalungiswa ngokuthi okwemali uhulumeni athole izimali mhlawumbe ezifana ne-funding kuma-NGOs aqhashe abantu abazogada lezindawo lezi.

Izikolo zingafundisa ngokuthi zibize abantu abaqhamuka kwezenhlalakahle noma abaqhamuka kwa-nutrition bafundi'iy'ngane ngokubaluleka kokudla okunomsoco benzizinto abayibiza ngama-training nama-programmes ekutheni izingane ziyasinde ezinkingeni ezibakhona kwezomdlalo. Izingane ngokuchitha isikhathi esiningi zidlala ezikolweni zibamb'iqhaza kwezemidlalo kubasiza ukuthi bangahlangani njengabantwana benze izinto ezizobafaka enkingeni njengo bugebengu, njengokucwasana, nje ngokudelelana. Kugcine sekusuka izimpi phakathi kwey'ngane ey'ncane.

Okokuqala nje engingakwenza ukuthi ngingabamisa bonke abangani bami ngibatshele ukuthi kubukeka ngazathi kukhona umuntu ongajabulile ngokudlala kwethu. Okwesibili, ngingabachazela ukuthi inhloso yalokhu umdlalo wethu ukuthi wonke umuntu ajabule. Okokugcina, ngingashintsha umdlalo ngifake umdlalo ozokwazi ukuthi ulingane naye uze kube umdlalo wezingane.

Ezokuqala nje ezokuvakasha ezokwamukela izivakashi, phecelezi hospitality ne-tourism. Ezesibili ezokuphepha okungaba amaphoyisa noma i-security. Ezesithathu ezokuhlela imicimbi phecelezi i-event planning. Ezesine ezokuxhumana nabezindaba abantu abazothatha izithombe, abantu abazoshutha ama-video azozonke izinto ezenzakalayo bese ezinye-ke zamabhizinisi amancane akhona afana nokudla ney'phuzo ney'ndawo zokulala.

Izikole zingaqinisekisa nje ngokuthi zishintsha igama lokuthi khona imiqhudelwano kube ukuthi zonke izingane ziyazijabulisa. Okwesibili, izikole zingafundisa othisha abadlalisa ezomdlalo ukuthi bazi ukuhlukahlukana kwemidlalo khona zonk'izingane zizokwazi ukudlala imidlalo engafani, kungeke kuvele ukuthi khona ongenal'ikhono la khona khona ongenal'ikhono la. Iy'kolo zingenza usuku, mhlawumbe zithi njalo uLwesithathu ilanga lemidlalo zonke iy'ngane ziyaphuma zidlala imidlalo ehlukahlukene. Azidlaleli ukuwina kodwa zidlalela nokuzijabulisa.

Eminye imidlalo esephelile esikhathini samanje imidlalo eyayenziwa kudala engasayenziwa manje lemidlalo eminye yenziwa ukuba khona kumakhalekhukhwini. Izici ezinomthelela ekusindeni kwalemdlalo esasele ukuthi ezinye zezindawo zisakholelwa kakhulu esintwini. Ezinye izindawo azikaphucuseki kakhulu umakhalekhukhwini abakabi baningi kwezinye iy'ndawo ezikhona la eNingizimu Afrika, okwenza ukuthi eminye imidlalo iphinde iqhubeke idlalwe yingoba intuthuko kulezo y'ndawo ayikabi khona abantu basaphila isidala.